Ayingeke ibakhuthaze okoba babuvuyele ukuxhasa umcimbi lowo. Ngaphandle kokoba amadoda omzi namadodakazi omzi angahlala phantsi awulungise lo mcimbi kuba yinto evamileyo kakhulu into yokuphathwa kwakubi kwabendi emicimbini ngenxa yabantu ababanga ikhaya.

Ewe, kakhulu. Ndakhe ndajamelana nale ngxaki kodwa kwafuneka, kwanyanzeleka okokuba singene kwizithuthi zohlobo lweebhaki kuba iiteksi zona zazinqabile. Singene ke kwezo bhaki singabo bantu baninzi, inene sidibane ngamacala kube nzima nokuphefumla. Kodwa ke ekugqibeleni sada safika edolophini.

Eyona nto ibangela okokuba ndibe nexhala yeyokokuba ndandingazi okokuba ezi nkomo ndibanike zona uba balobole ngazo ziza kwamkelwa na kwelo khaya. Loo nto leyo ke ithethe ukuthi intombi leyo bendibathume ukuba bayoyilobola ingafiki kweli cala lam. Loo nto yawenza umphefumlo wam ugungqe ndingonwabanga, ndinexhala okokuba umcimbi wam awuzophumelela.

Injongo yelobola, zihlobo zam, kukwakha ubuhlobo. Injongo yelobola kukwandiselana. Injongo yelobola kokokuba la makhaya mabini, ukusuka namhlanje kuthiwe siyazalana. Injongo yelobolo asikuko ukuba kukhupha imali. Injongo yelobola asikumthengisa umntana, koko sakha ubuhlobo, sakha la makhaya mabini ukuze sithi xa sibizana, sithi singabakhozi ukusuka namhlanje.

Umqobo onokuvela wolwimi phakathi komzali othetha isiXhosa nomntana wakhe ofunda kwisikolo esifundisa ngesiNgesi kukuba amagama amaninzi esiXhosa umntwana angekhe awazi kuba kaloku ixesha elininzi ufunda ngesiNgesi. Nencoko elapha endlini kuzawuba nzima kumntwana kuba kaloku ixesha elininzi umntwana udibene nabanye abantwana abathetha isiNgesi. Loo nto idale okokuba ixesha elininzi umntana onke amagama awasebenzisayo nentetho uyenza ngesiNgesi.

Isithethe sasefukwini asisasebenzisi kule mihla yethu kuba umama ufumana umntwana esibhedlele. Kuxhomekeke okoba uhlala ixesha elingakanani na esibhedlele kodwa abe endlini eshiye usapho lwakhe, eshiye abantwana bakhe abadala beshiyeke notata, kwamanye amakhaya nomama oncedisayo. Ukubuya kwakhe esibhedlele uya emzini wakhe akukho boomama bazamjonga, akukho akukho mntu uzamjonga. Nguye notata nabantwana bakhe. Imeko ke yethu ayisafani nakuqala.

Indima enokudlalwa ngutata kukubonakala. Indima edlalwa, enodlalwa ngutata kukunika umntana zonke izidingo zakhe azifunayo ezifana nokumondla, nokumthengela iimpahla, nokumkhuphela izinto zesikolo, amaxesha athile ambone. Loo nto leyo ingenza okokuba ngaba utata abe nendima ayidlalayo ebomini bomntana.